Ndingaya kwi-app yam, ogqiba xa sendisithi ndiyafika kwi-mobile money app yeakhawunti yam ndiye kwindawo ezawube isithi thenga. Izawundinika ke ngoko amagama ezinto endifuna uzithenga, ndiye apho kuthengiswa khona i-airtime. Ogqiba emveni koko ndifake inomboro yakhe yomnxeba, ingene kuye i-airtime andinikeze imali yena.

Le iakhawunti ofuna ukuyivula uyivula ngemali engangewaka ubuncinane, ogqiba xa ufaka imali le iliwaka wamkelekile uba umane ulahlela ezinye iimali emva koko. Imali yakhona uzawukwazi ukuthi uyifumane emva kweminyaka elishumi seyine interest ethe chatha ngaphezulu.

Kudingeka isazisi, imali engangekhulu leerandi. Kudingeka iimpepha ezibuya kwamasipala okanye ezeakhawunti yeempahla ezibonakalisa uba uhlala phi na.

Into yokuqala endinomcebisa ngayo kuba akhethe ibhanki ayaziyo into yoba izaba kufutshane naye, ukwenzela into yoba uba kuye kwenzeka babe nengxaki eakhawuntini akwazi ufikelela kuloo bhanka.

Endaweni yoba ndihlale phantsi ndingafundi kuloo nyaka ndingaya esikolweni ndifike ndizame into yoba ndithethe nomntu osebenza khona ukwenzela into yoba ndibaxelele indlela ethile endizawukuthi ndikwazi ubhatala ngazo iimali zesikolo. Kodwa ndiqhubekeke ngaloo nyaka ndifunde.

Ndingamcebisa into yoba akwazi uzibamba angadyuwazi ngalo, ngoba liye lincede kakhulu xa usenza izinto ezibalulekileyo ngalo.

Ndingamcebisa uba ikhaya lakhe yindawo azawuhlala kuyo iminyaka eminintsi, nabantwana bakhe bazawuhlala kwelo khaya. Ngoko ibalulekile into yoba ajonge indawo alakha kuyo okanye alithenga kuyo ikhaya.

Kwawunyanzeleka uba ndibuyele emva ekhaya ndiyolanda enye imali kodwa xa ingekho kwawunyanzeleka into yoba ndizame ukuba ndiyiboleke okanye ndiyihlanganise, ukwenzela into yoba ndikwazi ubuyela ebhankini ndifake imali epheleleyo.

Kunganyanzeleka uba nditsalele umnxeba ibhanki yam ukwenzela into yoba bakwazi ukuthi balimise ikhadi lakhona, ukwenzela into yoba uba kuyenzeka ukuba kukho umntu ozama ukudontsa imali, yho.

Inkulu kakhulu indima edlalwa zizitokfela ekuzameni into yoba kutyalwe imali. Ngoba xa beqokolela imali iba yimali ebuya ebantwini abanintsi, bayidibanise ogqiba emveni koko bayigcine ebhankini ikwazi ukhula.

Okokuqala, iephu lena ungayithemba ngoba ayikho into embi engenzeka qha incedisana nathi as abantu ukwenzela into yoba sikwazi ukwenza iinto ezithile esingakhange side uba siye ezivenkileni. Okokuqala, uyakwazi uba uthenge i-airtime. Okwesibini, uyakwazi ukuthi ufakele umntu imali. Okwesithathu, uyakwazi noba uthenge umbane ngayo.

Intliziyo yam ingabuhlungu kakhulu, ngoba imali xa ndizama ukuthi ndiyiboleke ukwenzela into yoba ndikhawulelane nale ngxaki bendicinga uba izawukwazi ukonela. Ngoko kuba buhlungu kakhulu ufumanisa into yoba kwale nzame ndiyenzileyo ayikhange isebenze.

Ndingamcebisa into yoba ahambe aye apho aboleke khona imali abaxelele ingxaki ajongene nabo, abaxelele neenzame angazizama ukukhawulelana nayo.

Umbuzo wam wokuqala ingakuba uyayiboleka le mali okanye uyayicela na. Owesibini olandelayo, ndingafuna uqonda uba xa esithi uyayiboleka uzawukwenza njani xa kufuneke eyibuyisile ngoba kungenzeka uba le mali ndizamboleka kuyo yimali ebendizayisebenzisa kwenye into. Xa exhomekeke ebazalini engasebenzi uzayithatha phi imali yoba abuyise le imali ndimboleke yona?